Go tshameka metshameko kgotsa yona kgaisano ya seileketeroniki go botlhokwa ka gore o kgona go tshameka le motho a le kgakala le wena mme ka nako e nngwe o ebile go ya rute gape ebile gape go le gore go thusa gape le gore bana ba seke ba tlala-tlala ko kwa seterateng ba dira dilo tse di bosula e botlhokwa ga o tshameka mo thekenoloji le batho ba bangwe ka inthanete mme o ithuta go le gantsi mme ebile gape metshameko e e kgona gape gore e nne metshameko ka e tseelang tsia ya nna gore ke yona tiro ya gago mo bokamosong ba gago ka go tshameka yona metshameko e ya inthanete.

Ee, ke a dumela gore metshameko ya megala ya letheka e fokoditse go tshameka ka namana ka gonne bana ba gane jaanong go le gantsi ba tshameka metshameko e le gore mo megaleng ya difounu kgotsa yona e tshamekang mo thelebišeneng nako e ntsi bana ba ga jaanong ba e fetsa ba tshameka metshameko ya megala thata go tshwana le dinako tse di fetileng bana ba ne ba tshameka ka namana le ditsala tsa bone.

Motshameko o e le goreng o ka o tshameka wa kgaisano e le goreng o tshameka mo megaleng kgotsa o tshameka mo inthaneteng kgotsa online-e ka wa motshameko wa kgwele ya dinao e bitsang ba re ke FIFA, o ka kgona go e tshameka ga o rekile Playstation ya gago wa e tsaya o e kgolagano le mo TV o kgona go e tsenela metshameko eo wa kgaisano mme wa tshameka le batho go tlala lefatshe lotlhe mme ga o dira sentle ba kgona go le tseya ba ise ko polekeng e one kgotsa ko nageng e one mme wa dire badiri kgaisano mme mofenyi a kgone go fenya mme go na le madi a boniwang ke motho e le goreng o kgona go fenya.

Ke nagana gore di ileketeroniki tse go tshamekiwang ka tsona gone jaanong di botlhokwa ka gonne o kgona go tshameka le motho a leka ka kwa lefatshe le le kgakala le wena mme ka gape di na le ditšhono gape ka ntlha ya gore di ileketeroniki tsena di na le dikgaisano tse le gore di masisi tota ebile di na le madi a le mantsi mme gape di ileketeroniki tsena ga di kgone gore di fitlhelele ke batho ba botlhe ka gonne di a tura e le tota mme ebile gape di fokotsa gape le metshameko ya nama e le goreng bana ba gona jaanong ba ka itse e e fetileng ya kgale ba ka ithuta yone empa ke ke nagana gore yona e dirile dilo gore di nne botoka thata ka gonne ga e le gore o motho e le goreng o a e rata o ka kgona wa itirela botshelo ka yona metshameko ya ileketeroniki e.

Metshameko ya seileketeroniki ke e ratela thata mo go maswe ka ntlha ya gore e tlosa bodutu mo lelapeng ebile gape e ntsha le ba nako ko seterateng gore ba tlogele go dira dilo tse di tlhakatlhakaneng mme e baya bana gore ba nne mo jarateng ba phela ba sireletsegile mme jaaka e tlhalosetsa gape re metshameko ya seileketeroniki ga e le gore motho e le goreng o ka e tseelwa matsapa, o a e rata o ka kgona gore o dire le botshelo mo go yone ka ntlha go na le dikgaisano tse le gore diteng tsa yone metshameko ena, and then dikgaisano tseo gona di a duela thata le go duela ga e le gore o ka nna gore wena metshameko e o e rata o e tseelwa matsapa a ga bophelo mo ga yone gape.

Gore motho a kgone go tshameka metshameko e ya internet-e go tlo tlhokega gore motho a reke PlayStation kgotsa ona X box-o a kgone a nne le yona Wi-Fi ya gore a kgone go connect-a a be online e ka ntlha ya gore metshameko eno e batla data e batla le one a motšhini wa PlayStation-e kgotsa wa X box and metshameko e e tumileng ke motshameko wa kgwele ya dinao o bitswang gotwe ke FIFA kgotsa ke ona metshameko e leng gore tumile thata mo lefatsheng lotlhe ke one le gore ba 'ira dikgaisano ka yone.

Motshameko wa ka wa mo inthanete o mmamoratwa ke FIFA ke ya kgwele ya dinao ke ona motshameko le gore o ke o rata ka pelo a mme yotlhe empa fela o ka go ama thata ga e le gore o tshameka o sa ikhutse ka ntlha ya gore mmele kgotsa mo ona matlho a tla nna ntse le gore a palela mo TV kgotsa ona mogala wa letheka, mme ga e le gore o santse o le ngwana o sampo o dira dithuto tsa gago di tla go ama gape ka ntlha ya gore dithuto tsa gore di tla salela ko morago ga o sa ikhutse o sa kgaotse kgotsa ga o le motho o sebetsang o tla ya kwa mosebetsing e le gore o kgathetse ka ntlha ya gore ga o ikhutse ga o tshameka megala ya letheka kgotsa ona metshameko ya technology e e mo mafaratlhatlheng.